Seo se ka etsiwang hore bakganni ba ditekesi ba tshwane le ba dibese, ke hore ditekesi tsena tsa bone ho be le moo di ikarabellang teng jwalo ka tsena tsa dibese, hobane tsena tsa dibese, bakganni ba teng ba na le dikonteraka kapa tsona di-company tse lo reng di ba hirile ba ikarabella teng, mme o ka kgona hore o ye teng mono o lo tletleba. Ntho e bohlokwa ke hore bana ba dibese ba rutuwa ka mokgwa oo motho a tlamehang ho tshwara ka teng, jwale ba ditekesi motho ono nkuwa fela mona khoneng, a fuwa tekesi fela hobane a tseba ho kganna, a sa rutwa le boitshwaro ba ho tshwara batho kapo bona bapalami. Jwale seo se ka etsuwang ke hore bakganni bana ba ditekesi, ho be le moo ba ikarabellang teng, mme pele ba ka kganna ditekesi ba rutwe ho tshwarwa batho le hore na ba phedisane le batho jwang.

He! Ke ne ke thabile haholo ho bona bese e maemo a hodimo jwalo ka ena. Bese ena e ne ke palame ha ho hlokahale hore e ne e tsamaye e ntse ema ema mona o ntso theohiwa ho ntshiwa bo metsi kapa tsona ntho tseo. O ntshetsa metsi teng beseng mono, mme bese ena e na le Wi-Fi, ena le television, hape ena le charger-a moo o ka kgonang hore o charge phone ya hao. Bese ena ya maemo a hodimo ne ke maketse ebile ke itumetse haholo, e ka nka se theohe le ho theoha nka se ke fihli moo ke yang, hobane bese ena ne ke qala ho bona ntho e tjena beseng. Ke kgale ke tsamaya ka dibese, empa ena ya maemo a hodimo tjena e nketseditse leeto la ka le be monate haholoholoholo.

Terene e sebediswa haholo ho tsamaisa thepa, batho le ntho tse ding tse ngata. Mme le nna nkile ka nna ka tsamaya ka terene, ke ile ka e palama, ke nka leeto ho tswa mona mo ke dulang ho ya hole kwana, mme terene e nka nako e kang dihora tse leshome ho tsamaya ho fihla moo o yang teng. Terene ke e palame mane station-eng se seholo sa mona Afrika Borwa, seo re se tsebang haholo kaofela ke terene ena e hothweng ke Shosholoza.

Eya, ke na le tshepo mabapi le ditshebetso tseo dibese di fanang ka tsona ka kakaretso. Ke bua sena hobane, dibese di re thusa haholo, mme ditheko tsa dibese di tlase haholoholo, ha o leka lekantsha le tsena tsa matekesi. hape dibese di bolokehile haholo ho latela melao ya tsela, le ka mokgwa oo di tsamayang ka teng.

Ha se hangata barena ba ditekesi e le baetapele ba batle hobane, ntho tseo ba di etsang setjhabeng kapo hona matseleng ke dintho tse seng ntle haholo, mme ha hona motswadi a batlang ho bona ngwana wa hae a etsa ntho tse ka teng tseo. Ntho tse mpe tseleng kapa hona ho lwana ho lwantshana ho ba ka matsela kapa tsona ditekesi. Mme barena ba ditekesi ntse ba tswetse pele tswelopele ya bone ha se hangata e le tswelopele ka tsela tse ntle. Jwale ka seo, ke nahana hore ke sona se bakang hore re sa rata ho tsamaya mehlaleng ya bona barena bana ba ditekesi ba ntse ba tswetse pele jwalo.